Ke motho a shebellang di-movie. Ke reka data e fihlang ho ten gig-i ka kgwedi for di-movies. Neng neng e fela ka pele ha ke dule ke na le yona. Dikhampani tsa di-movie tsa online di ka fokotsa ditheko ho nolofaletsa ba ratang di-movie jwalo ka nna.

Ke ile ka hlokomela hore di-block calls tse ke di blokileng di ntse di nleka. Empa ke kgonne ho kenya app e bitswang Truecaller e thusa ho kwala di-block calls. Ke block-a batho ba nyenyefatsang.

Ha ke so berekise data e ke e rekileng maloba. Ke a le letsetsa hobane se ke bona e fedile hara mpa ya bosiu. Ha e le tjena ke tlo etsa jwang hoba data eno ke a e hloka ho etsa projeke ya ka ya sekolo, e tlamehile ke submit-e hanghang ka potlako.

Ke rata IShowSpeed hoba o qadile ho hapa tlhokomelo ka twenty twenty-one, ka lebaka la boitshwaro ba hae bo tshosang takatso le mehlahahlaha.

Hobaneng o nka mohala wa ka o fetsa data ya ka? Ha wa tlameha ho etsa jwalo. Ke a o kgalema hore o ska hlotse, o etsa seo se entseng sa ho qeta data ya ka. Hoba ke tlo e sebedisa ho etsa ntho tse bohlokwa tseo ke tlamehileng ke di etse.

Batho ba tsamaisang taba tsa batho kapa ba rekisang ditaba tsa batho. Ke nahana se ba se etsang ha sa loka. Hoba e mong le e mong o na le taba tsa hae. Ene motho ka mong a ka se rate ha taba tsa hae di phatlalatswa hohle mona.

Movie e ko ratang ke wa Shaka Zulu hoba movie ono o bontsha hore na kgale batho ba batsho ne ba phela jwang ba Mazulu. Ene e kgona ho nruta ka history ya rona, batho ba Afrika Borwa. Movie o mong hape e ke o ratang ke wa Juristic Park. Ke rata movie ono hoba ho tletse diphoofolo mono ene diphoofolo ke tse ding tsa dintho tse ke di ratang haholo fela.

Ha ke bone ho ka ba le bothata ha mohahisane wa ka a ka batla ho sebedisa Wi-Fi ya ka. Ke tla mo fa password-e hore a sebedise marangrang a ka. Ha ho no ba le bothata hobane Wi-Fi ke ntho e sa feleng, ha e tshwane le data o ka lo e rekang shop-ong, e be feela ka la hosane. Wi-Fi ke ntho e patalwang ka kgwedi le kgwedi. O matsatsi a thirty kaofela, o kgona hore o e sebedise. So, ha ke no ba le bothata ha mohahisane wa ka a ka batla ho kadima Wi-Fi password ya ka.

Ha marangrang a ka a sa sebetse ka baka la motlakase, se ke tla se etsa ke hore ke ye toropong hoba toropong. Ho na le mabenkele a marangrang e ka yang ho ona. Ho dula ke kgone ho a sebedisa.

Ee, ke a utlwisisa hore kontraka ya ka ya di-data bundle e se fihlile pheletsong. Mare ena ya hore le nkise di-lawyer-reng ha ke no e tlohela fela. Ke tla buisana le mofani wa ditshebeletso ka tokisetso ya ho lefa. Ke tla batla thuso ya mahala kapa ya theko tse tlase. Molao ona ke a o tseba ke na le ditokelo.

Dumela customer service. Ke kwatile haholo hampe hoba ke rekile data ya mashome a mararo, hora e fetileng empa e se e fedile. E fela jwang ka pele tje? Ke batla le ho kgutlisetsa tjhelete ya ka. Ke batla tjhelete ya ka e ke e sebeletsang ka thata hoba ha hona nka re nka reka data hora e fetileng ebe se fedile ka pelenyana tje. Ke kopa tjhelete ya ka.